Ndi, ndi vhona uri tsha khwine maga ane anga itiwa uri riṋe ri kone u wana mushumo ngauri data dzi khou ḓura ende a ri shumi, a ri na mishumo, a ri nga koni u wana tshelede ya u renga data so maga ane a ra fanela, vha tea vha tea u shandukisa hedzo dzi inthanethe dza vha, dza si tsha shumisa data, ra ya dzhena nga mahala musi ri tshi toḓa mishumo yashu. Zwino ndi vhona uri ndi zwiṅwe zwithu zwine vha tea u zwi ita.

Ndi tshi lavhelesa kha hoku kutshilele kune nda vha na, data dzi kho ḓura nga maanḓa lune nne ndi muthu ane ndi dzhena tshikolo, ndi shumisesa, ndi dzhena tshikolo tsha tsha online tshine tsha shumisa data. Zwino zwi mmbulaisa uri ndi shumise, musi ndi khou shumisa inthanethe zwi a nḓurela kha data, zwino ndi wana uri data dzi vha dzi khou ḓuresa nga maanḓa musi ndi tshi renga data dzine nda vha ndi khou renga dzivha dzi ṱhukhu, a dzi koni u ita uri. ndi musi ndi khou shumisa inthanethe ndi shumise inthanethe lune lu ḓo fhedza lu khou bindulisa vhutshilo hanga ngauri data dzi vha dzi khou ḓura nga maanḓa.

Ndi tsheka uri musi ndi tshi khou renga puḽane dzine nda shumisa dzone ndi a tshekulusiwa uri dzine a hu nga nḓureli ndi dzi fhio, ndi dzine dza khou ḓura ndi dzifhio. Zwino ndi a thoma nda lavhelesa hezwo zwithu uri dzine dza khou farea kha mutengo ndi dzi fhio data musi ndi tshi khou renga data kha luṱingothendeleki honeha ndi khou nyaga u shumisa dataḓe, dzo tou itisa haniho.

Hai ndi vhona uri hezwi zwithu zwi fanela u vha nga nḓila yo teaho ya khwine vha fanela u shumisa na dzi inthanethe uri vhathu vha kone u vhona nḓila, vha shumise uri zwiṅwe dziṅwe dza dzi nthuni tshumelo vha nga dzi rumelisiwa hani arali hu si na nthuni, hu si na mi, zwiṅwe zwa hone heyi. Ndi vhona uri a zwi tou vha zwa khwiṋe zwi faree, zwi vhe zwithu zwi si zwa no farea tshiṅwe na tshiṅwe tshi dzule nga ngona. Vha ri thuse ngauralo, vha ri thuse nga theḽemedisini uri vha khou ri musi ri tshi khou amba nga dzi thingokhwala zwi kone u ri thusa uri ri shumise mishonga mifhio na mifhio. Ndi vhona uri ndi iṅwe nḓila ya khwine ine ya nga ita uri mitakalo yashu i vhe khwine badi.

Ee vhuṱali ha maitele hei vhu thusa lushaka nga maanḓa ngori vhu a kona uri sumbedzisa zwithu, ri a kona u wana zwiṅwe zwithu zwo leluwa, ri a kona u vhona tshiṅwe na tshiṅwe tsho leluwa musi ri khou kona u shumisa hei maitele ende vhu ḓo kona u leludza matshilo ashu, vhu ḓo kona u leludza tshithu tshiṅwe na tshiṅwe na zwithu zwine ri a ri a konḓelwa u zwi wana ri a ṱavhanya u tou zwi wana zwavhuḓi nga haya, nga hovhu vhuṱali ha maitele. Ndi vhona uri vhu ḓo shandukisa matshilelo ashu zwavhuḓi nga maanḓa.

Zwi na vhundeme vhuhulu nga maanḓa dzi thekinolodzhi hedzi dzi apuḽikhesheni dzi tshi shumisa na luambo lwashu lwa hayani ngauri vhuṅwe vhaṅwe vha vhaṅwe vhashu vha vha vha songo tou funzea nga u tou ralo kana vha tshi balelwa u pfhesesa dziṅwe dzi nyambo. Zwino musi ri tshi shumisa ndi vhona uri zwi a vha zwo leludza zwavhuḓi uri ri kone u pfhesesa tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tsha dzi apuḽikhesheni dzi apuḽikhesheni kana dzi website ri a kona u zwi pfhesesa khwine arali vha tshi ita vha tshi shumisa luambo lwashu lwa hayani nga maanḓa.

Zwi na vhundeme vhuhulu nga maanḓa uri vharengi vha tsireledzee, zwi amba uri dzi puḽatifomo hedzi dzi fanela u vha dzo redzhisṱariwa mulayoni, dzo dovha hafhu dza rikhodiwa, dza dza vha dzine dzi mulayoni dzi vhe dzi mulayoni, dzi tshi khou kona u swikelelea. Tshiṅwe hafhu founu dzi vhe tou tsireledza zwidodombedzwa zwa vhathu vhathu, musi dzi dzi fanela u tsireledza vharengi na zwidodombedzwa zwavho zwa si ite zwa u romba vhathu.

Ndi tshaka, hu na muringa hu na muzika wa reggae, ha vha na muzika wa kereke, muzika wa kereke u wa ri mvumvusa nga maanḓa vhu nga riṋe vhaṅwe ri tshi dzhena kereke, ri a pfha u tshi ri kwama vhukuma. Ha vha na muzika yeneyi ya yo bvaho zwino ya dza mapiano vhane vha dzi vhidza uri mapiano, nyimbo dza u dzhaiva na dzi nyimbo dzedzi dza kwaswa kwasa hedzi dza kale kale. Ndi dziṅwe dza dzi nyimbo dzine dzi a ri takadza, dzi a ri thusa nga maanḓa dzi a ita uri ri ḓi pfhe ri khwine badi kana ri, dzi a ri takadza nga maanḓa nga maanḓa. Ri a kona u pfha ro vhofholowa, maṅwe a mathada a kono u balangana nga u tou vha ndi khou tou thetshelesa mizika dzedzi.

Ee ndi vhona zwi na vhundeme uri tTshivenḓa natsho tshi shumisiwe kha kha dziṅwe dzi nyambo kana kha maṅwe matambwa uri na riṋevho ri kone u pfhesesa vho zwine vha vha vha khou vha khou tamba kana vha tshi khou ita. Ri kone u pfha na ngori ro khethea vho, ri songo tou laṱwavho nga nnḓa kana u tou valelwavho nga nnḓa. Ndi vhona uri zwi vha zwo khethea khwiṋe zwo vheiwa nga nḓila yo teaho uri vha fanela u pangavho na Tshivenḓa, vha fanela u vha u shumisavho na Tshivenḓa kha kha dziṅwe dzi kha dziṅwe dzi nyambo dza maṱambwa uri ri kone u vha phfesesavho na riṋe vho ri ḓi pfhevho ro takala ri tshi ro takalavho ngauralo ngauralo.

Nṋe ndi funesa mu muimbi wa muzika hoyu wa zwa kereke ane a vha Rofhiwa Manyaga, Rofhiwa Manyaga ndi takalela uri nga nḓila ine a imba ngayo musi zwi tshi ḓa kha sia heḽi ḽa tshikriste nṋe ndi pfha uri ndi vha ndo vhofholowa badi, ndi pfha uri musi u a kona u kwama mbilu yanga, ndi a kona u pfha ndo vhofholowa uri muzika wawe u dzule kha founu yanga. Ndi tshi musi ndi tshi u thetshelesa kha founu mbilu yanga ya rula i ya kwamea nga maanḓa nga muzika wawe. Muzika wawe u ya ri maanḓafhadza badi nga maanḓa musi ri tshi ya kha zwa tshikhirisiṱe nga maanḓa, ndi ngazwo ndi tshi ri ndi funesa Rofhiwa Manyaga nga maanḓa.

Nṋe ndi ḓi funela mufunda hoyu wa mapopayi, hayi mapopayi ndi a vhona nga maanḓa ndi pfha uri mapopayi, ndi nyaga u dzula ndi khou takala, ndi khou sea nga mapopayi, ndi khou thetshelesa zwine zwipopi hezwila zwa vha zwi khou ita. Ndi hone mu funa wa dzi fiḽimu ine ndi a takala nga maanḓa na enei mifuno yo takadza, yo seisa ya ndi takala nga maanḓa ngazwo ndi tshi khou sea nga u tou ralo nga u ralo. Ndi a sea nga maanḓa nga maanḓa, ndi vha ndi khou sea ndi tshi sedza nga maanḓa, ndi zwi a takadza ndi tshi vhona ndi tshi sea not ndi tshi vhona ndi tshi khou lilavho ndi vha ndi nyago u vhona ndi tshi khou sea.

Vhuponi ha hashu vhunzhi ha vhathu ri shumisa data dza netiweke ya Vodacom. Honeha mutengo ya hone u a farea nga mannḓa, a dzi ḓuri, dzi a farea. Ri shumisa data dza netiweke ya Vodacom na network ya MTN nga uri data dza hone, netiweke ya hone i a fara ende a i ḓuri kha mutengo wa data.

Ee, ndo no ḓi wana ndi khou shumisa masheleni, o paḓaho mpimo ndi khou renga data. Honeha ndo vha ndi khou ṱoḓa uri zwithu zwanga zwi luge zwavhuḓi, zwi vhe zwavhuḓi. Mara fhedziha ndo wana uri zwo nyaga u ḓurela nyana nga maanḓa, ha vho uri, mara ndo sia zwo pfara vho zwavhuḓi nga uri data dza hone, ndo dzi shumisa lwa tshifhinga tshilapfu.

Ndi vhona u nga ndi data dza netiweke ya Vodacom nga uri ndi yone ine a i ḓuri. Muthu muṅwe na muṅwe u ya kona u i swikelela, ri shumisesa yone nga maanḓesa manzhi.

Hai, nga uri riṋe vhaṅwe ri a kona u tsheka a zwikwama zwa vho riṋe ra vhona uri, a ri nga koni u renga data tshifhinga tshoṱhe nga uri a ri shumi fhedziha ri fanela u shumisa tshikhala tshilapfu, zwino a u to pfi data musi no renga dzo fhela, hu si pfi dzo to u tshinyala. Dzo sala vhathu ndi humisela murahu, zwino ndi humbela uri, zwi vha zwi songo fanela uri hu pfi data dzi a tshinyala data a dzi to fhela, nga uri riṋe ri a kona u fara data zwavhuḓi, ra dzi shumisa lwa tshifhinga tshilapfu.

Ndi lunzhi nga maanḓa, ndi lunzhi. Zwine zwa nṱuṱuwedza ndi a uri, nṋe ndi ṅwana wa tshikolo, ndi shumisesa guguḽa, ndi dzhena tshikolo tsha oniḽaini. Ndi dzhena tshikolo tsha online, zwino ndi vha ndi o shumisa data nga mannḓa. Zwino zwi a nṱuṱuwedza uri ndi renge data i dzo nga maanḓa.

Phakhethe dza vhe dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe nga uri musi ndi tshi khou shumisa ṅwedzi, ndi kona u shumisa lwa tshikhala tshilapfu nga uri ndi nga si shumise lwa vhege, lwa vhege i vha i ṱhukhu, kana lwa ḓuvha liṅwe na liṅwe a thi nga zwikoni hezwo. Ndi fanela u renga ya ṅwedzi nga ṅwedzi.

Nṋe muṋetshedzi a thimu ḓivhi uri ndi muṋetshedzi mufhio, mara ndi muṋetshedzi wa vodacom ane a ṋekedza vhun, ndeme ya khwiṋe ya data. Ndi vhona uri data dzawe dzi a shumisea zwavhuḓi wa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, u a farea zwavhuḓi.

Tshiṅwe tshifhinga ri a wana ri khou balelwa u shumisa netiweke, tshiṅwe tshifhinga hafhu ra wana ri khou balelwa u shumisa data i dzo zwavhuḓi nga uri netiweke ha vha hu sina. Tshiṅwe hafhu ndi tsha uri, na musi ro renga he yo data dza luṱingo, dzi a ḓura nyana, a dzi lengi u fhela.

Ee, ndo no dzi shumisa, nda wana uri dzi khou pfara zwavhuḓi, ende dzi a dzi a ita uri ndi kone u swikelela u renga data nnzhi, nga uri dza vha dzi fhasi dzo fhungudzewa mutengo. Nda vhona uri ndi shumisa luṱingo thendeleki, ndi zwa ndeme zwavhuḓi nga maanḓa, dzi promots, ndi nyaga u shumisa dzi promotion kana dzi discount, dzi a fara zwavhuḓi.

Kanzhi nṋe ndi shumisa bannga u renga data, nga uri ndi vhona uri dzo leluwa. Thi ṱwi ndi tshi tshimbila ndi tshi to bva, ngo uri arali na musi hu vhukati ha vhusiku, ndi khou ṱoḓa data dzo fhela ndi a kona u to u renga nga bannga yanga, nga epe ya bannga yanga, nda renga data. U fhirisa u toya vhengeleni, kana u ya themamveledziso.

Ndi sinyiswa nga musi, nga netiweke. Musi netiweke i sa khou fara ndi ya sinyuwa vhukuma nga uri data dzi vha dzo kalelwa tshifhinga, uri hedzi data ndi dza tshifhinga tshingafhani. Zwino musi dzi sa khou fara zwavhuḓi, ndi hafhu hune ndi a pfa ndo bilufhala vhukuma, uri a thi khou kona u shumisa zwi amba uri data dzanga ndo dzi rengela mahala.

Ndi vhatambi ndi wone vhatambi ndi vhone ṱhuṱhuwedzo ya mutevhe wo teaho wa TV ngauri arali husina vhatambi huvha hu sa ḓo vha mutevhe wavhuḓi wa TV.

Ee, ndi nga zwi shumisa nga nḓila hei ndi nga ita uri vhathu vha zwiḓivhe kana vhathu vha phaḓalale uri ndi kone hafhu u ḓi wana na nṋe vho ndi khou vha mu tshipiḓa tsha muzika wa Afrika tshi.

Ndi ndi app ya opera mini ndi iṅwe ya zwidodombedzwa zwine zwi a nyanḓadzamafhungo i ya dzhenisa miladza ra vhona zwine zwa kho itea kha ḽifhasi.

Ee, yo anḓadza matshilisano avhuḓi ri vho kona u tshilisana zwavhuḓi ri farana zwavhuḓi ra vha tshithu tshithihi, ra anḓana nga lufuno luthihi ra vha tshithu tshithihi.

Ndi ndi guguḽu ndi puḽatifomo ya guguḽu ine heyo ndi yone ine i wana zwithu zwo leludza dzi thuso zwiṅwe zwa dzi thuso ri a wana dzi hone zwiṅwe zwa dzi platform nazwo zwine zwa ri thusa zwavhuḓi ndi i hone ṋamusi riṋe nyimele ifhio na ifhio ri a kona u wana phindulo dzashu hone.

Ee, ndo no ḓi wana ndi khou wana tshifhinga tsha u awela fhedziha nda wana zwi singo tsha thusa zwavhuḓi ngauri ho vha husi tshena matshilisano muṅwe na muṅwe ovha a tshi vho ita zwine apfha a tshi funa.

Ee, ndo wana yo no khwinisa badi yo khwinisa vhudavhidzani ngauri yo gudisa uri ku ambele kwa vhathu tori muthu musi a tshi dzudzanya mafhungo asi mafhungo osoko vusa dzi khakhathi kana o soko ri ri vhe ri khou lwa nga tshashu uri ri to dzula fhasi ra vhana ravha tshithu tshithihi.

Ndi a kona uzwi vhekanya zwavhuḓi nda zwi fha dzudzanya nda ḓi ṋea vho tshifhinga na nṋe tsha u kona u ḓi wana ndi na vhuḓifhinduleli ha vhukuma kha u nyanḓadzamafhungo ya matshilisano.

I ita mushumo muhulwane nga maanḓa i a kona hafhu u nṱuṱuwedza na u ntsumbedza nḓila na u gudisa kuambele kone uri na u sumbedza uri ndi fanela u vha na lufuno, ndi fanela u vha na na matshilisano a vhuḓi na vhaṅwe musi ri tshi a kha vhaṅwe asi mafhungo o soko zhamba kana u hambekanya vhaṅwe.

Ndi ṅwala o re muthu o fanela u vha na matshilisano zwavhuḓi o a vhe na lufuno asongo nyala muthu a sa muḓivhi honeha a songo a songo judger muthu nga tshivhumbeo tshawe kana a songo ṱangela muthu nga zwine avha zwone.

Anga ndi ha uri nyanḓadzamafhungo i dzule i tshi thusa lushaka i thuse lushaka nga u vha gudisa matshilisano nga u vha sumbedza nḓila yone ya kutshilele.

Ee, yo no nthusa lunzhisa nga maanḓa ndo wana uri nga tshifhinga tsha dzikhakhathi ho ḓo swikelela he nda dzhena kha heyi nyanḓadzamafhungo nda rumela nda wana dziphindulo dzo yaho nga u fhambanana nga u fhambanana nda wana uri ho vha na phindulo ya kona u ladza mafhungo oṱhe zwavhuḓi.

Ndo vhuya nda ṅwala uri muthu nga pfhe tshitanda a tshina nḓevhe muthu nga thetshelese a vhe na lufuno avhe na ha na matshilele a vhuḓi na matshilisano zwavhuḓi avhe na matshilisano a vhuḓi na vhaṅwe a songo soko vha muthu wa sina mikhwa.

Ndi a takalela uri ri vhe na nzudzanyo ya matshilisano ri vhe na na bono ḽa matshilisano na thome u puḽatifomo ine ya ḓovha i kho thusa vhathu nga ha matshilisano.